Mbekanyamushumo dza nyambedzano kha tshiṱitshi tsha radio ya tshitshavha tsha hashu i vha na tshikhala tshavhuḓi kha vhaswa ngauri i vha ṱuṱuwedza maitele avhuḓi o fhambanaho. Vhu nga u ḓifara nga nḓila yavhuḓi. Na u tshila zwavhuḓi na u ita zwa zwikolo ri tshi ḓa kha zwa vhana vhaswa. Ya dovha ya ita uri vhana na mihumbulo yavho i shume nga nḓila yone ngauri i vha ṱuṱuwedza u ḽa zwiḽiwa zwa mutakalo zwine zwi ḓo vha ṱuṱula mihumbulo zwa dovha zwa vha fha mutakalo wavhuḓi uri vha tshi ya tshikoloni vha vhe na mihumbulo yo takalaho i ne i ḓo ita zwa tshikolo nga nḓila yavhuḓi ya vha ṱuṱuwedza zwithu zwine zwa vha uri ndi zwavhuḓi.

Nṋe ndi shumisa puḽatifomo dza mafhungoa didzhithala dza Afrika Tshipembe and ndi vhona hu yone ya khwine ngauri ndi kona u dzhena zwavhuḓi and ṋahasi a hu na upfhi a hu na gurannḓa lune ndi nga wana uri a tho ngo kona u swikelelwa nga mafhungo fhambananaho. Zwino ndi khou shumisa puḽatifomo ndi kona u dzhena tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshine ndi khou funa. Nda kona u i shumisa nga tshifhinga tshine ndi khou funa and fhedzi nda kona u vhala mafhungo haneo a ne nda khou funa one. Ndi khou sedza uri vha khou shumisa puḽatifomo ifhio and vha khou anḓadza mafhungo mafhio. Zwa dovha zwa nthusa uri ndi shumise puḽatifomo eyo huṅwe na huṅwe hune nda vha hone. Ngo ri kharali ndi khou shumisa gurannḓa ndi nga si ḽi ntshe hoṱhe hoṱhe nda ḽi vhala and fhedzi ndi nga wana uri huṅwe hune nda vha hone a ḽi shumisei gurannḓa.

Zwiṱitshi zwa radio zwi nga ḓa na puḽane ya uri i nga fha vhaswa tshikhala tsha uri vha ḓe vha vhe hone kha tshiṱitshi itsho vha ambe zwine vha takalela ngayo kana i vha fhe tshikhala tsha uri i nga vha dzhenisa kha zwithu zwo fhambanaho. U nga mitambo ya bola kana mitambo yo fhambananaho ine ya nga vha thusa uri vha bvelele. And fhedzi i nga zwi ita uri i kone u swikisa vhaswa uri vha kone u thetshelesa radio, i khou vha thusa kha na kha mihumbulo yavho uri vha kone u vha na mihumbulo yavhuḓi. And fhedzi i kone u vha i khou vha thusa uri vha kone u swikelela zwithu zwinzhi zwine ha vha uri a vha koni u zwi swikelela.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa u tsireledza vharengisi musi vha khou shumisa tshumelo ntswa ya didzhithala ya thekinolodzhi online u rengisa. Zwino dzi puḽatifomo dzine vha vha vha khou dzi shumisa dzi tea u vha dzo tsireledzea nga maanḓa uri vharengisi vha songo ḓi wana vha khou vha na masiandaitwa a uri vha khou wana tshelede i ne vha khou i ita kha u rengisa i khou dovha ya wanala i khou tswea kana i khou tswiwa kana futhi ha vha uri havho vhathu vhane vha khou rengisa vha khou rengeliwa mara tshelede a i swiki khavho. Vhone vha vhona vho rengeliwa musi zwi tshi khou vhonala kha puḽatifomo iyo mara nga murahu ha musi vha tshi sedza tshelede i vha i siho zwine zwa ita uri masiandaitwa a vhe hone a uri vhathu a vho ngo tsireledzea vha khou wana uri bisinese yavho i khou wa, bindu ḽavho ḽi khou wa a ḽi khou tshimbila.

Ndi u sedza uri eyo puḽatifomo ndi puḽatifomo i ne ya vha uri i mulayoni naa and fhedzi nda dovha nda sedza uri etsho tshiimo tshine tsha khou swikisa mafhungo kha riṋe ndi tshiimo tshine ha vha uri tshi mulayoni naa. Ngauri kharali tshi siho mulayoni tshi nga vha tshi tshi khou ḓisa mafhungo zwi songo fanela kana tshi khou ḓisa mafhungo a ne a vha uri a si one. Zwino kharali ndi khou sedza mafhungo ndi khou shumisa nthu ya didzhithala ndi ḓo thoma nda sedza zwezwo zwa uri nthu eyi ndi nthu yo verifayiwaho naa. U sumbedza uri mafhungo a ne vha khou a ḓisa kha vhathu ndi a vhukuma naa.

Ndi nga fhulufhela khaḽo nga maanḓa ngori kharali ḽo anḓadziwa kha radio zwi amba ndi bindu ḽine matshelo ḽi ḓo kona u bvelela and fhedzi ḽa ita zwa vhukuma. And fhedzi kharali ḽo kona u anḓadziwa kha radio ndi bindu ḽine ḽa vha uri ḽi mulayoni ḽine ḽi khou kona u tevhedza milayo yoṱhe ya mabindu lune bindu heḽi matshelo ḽi nga vha na tshiimo tsha uri ḽi nga bvelela.

Ndi shumisa Wi-Fi kha u dzhena kho TikTok kana kha Facebook nda vha ndi khou davhidzana na vhathu vha hayani kana vhangana na dzi khonani. Nda dovha nda shumisa Wi-Fi kha u ita zwithu zwa online, u vhala mafhungo kha dzi puḽatifomo dzo fhambananaho na u dzhena kha WhatsApp nda davhidzana na vhathu vha mushumo.

Mikano ine nda ḓo vha ndi i vhea ndi ya uri muthu u ḓo shumisa Wi-Fi nga tshifhinga tsho kalulaho and fhedzi tsho kaliwaho u itela uri na vhaṅe vhathu vha kone u i shumisa. And fhedzi data dzine dza ḓo vha dzi tshi khou shuma kha Wi-Fi ndi data dzine muthu muṅwe na muṅwe a ne a ḓo vha a khou i shumisa dzi ḓo vha dzo kaliwa nga ḓuvha u ḓo vha a tshi khou shumisa vhugai. And fhedzi ri ḓo vha ri khou itela uri ri thuse uri Wi-Fi i songo tshimbila nga u ongolowa ngori kharali ya vha uri i khou shumiswa nga vhathu vhanzhi i ya ongolowa lune vhaṅwe vhathu vha ḓo balelwa u i shumisa zwavhuḓi.

Zwipiḓa kana zwiiimo zwine zwa vha Wi-Fi ya mahala afha vhuponi vha hashu ndi zwikoloni na zwiṱitshini zwa peṱirolo na mashophoni a moḽoni hune ra wana Wi-Fi ya mahala. Kharali u tshikoloni Wi-Fi ya mahala ri vha ri khou u shumisa u ita zwa tshikolo, kharali ndi khou i shumisa Wi-Fi ya mahala fhethu hune ha vha KFC ndi ḓo vha ndi tshi khou i shumisa u itela u ḓi takadza nga luṱingothendeleki yanga musi ndo dzula ndi tshi khou ḽa nda vha ndo dzhena kha TikTok kana Facebook.

Mafhungo o iteaho ndi a uri mutukana o dzhena muḓini wa vhathu a sumba vhathu nga zwigidi a khou vha dzhiela dzi tshelede fhedzi a mbo ḓi ngalangala.

Dzi nga ṱuṱuwedza nyambedzano nnzhi vhukati ha miraḓo na tshitshavha tsha vharangaphanḓa nga nḓila dzo fhambanaho. Nga nḓila dza uri vha kone u ita zwithu nga nḓila dzone musi hu tshi sedziwa mupo na vhathu uri vha khou tshilisana hani. Ha sedziwa na zwine zwa vha hone kha mupo wonoyo and na zwine zwi nga itiwa u thusa mupo wonoyo kha mathanda a ne vha vha nao. Zwi vha zwi khou anḓadza kha vharangaphanḓa, zwi tshi swika kha nḓevhe dzavho uri vha ḓivhe zwiṅwe zwithu zwine zwa vha hone kha vhupo honoyo zwo imisa hani and fhedzi hu khou itea mini. Zwa vha thusa uri vha tshi ita tsedzuluso and fhedzi vha tshi dzhia tsheo vha vha vha khou ḓivha uri vha khou zwi itela mini. And fhedzi vha khou ḓivha zwifhio.

Vhuponi ha hashu vhathu vha shumisa data dza nethiweke ya Vodacom ende fhedziha mitengo ya u badela data dzi Vodacom ndi mitengo ine yo kalulesa, i ya ḓura nga maanḓa.

Ee ndo no ḓiwana ndi khou badela masheleni o kalulaho musi ndi tshi khou renga data ende zwo vha zwithu zwine ha vha uri a si zwavhuḓi ndi tshi zwi sedza. Ende fhedziha, ndo wana uri a hu na zwine ndi nga ita ngori data nda ndi kho dzi ṱoḓa ende nda sa ita nga u ralo ndi zwithu zwine zwi kho ḓo mmbea kha tshiimo tshine ndi khou ḓo wana ndi khou dovha nda tea u dovha ndi shumisa manwe masheleni uri ndi kone u renga data. So nda wana ndi kha tshiimo tshine ndi khou tea u badela ayo masheleni o kaluledzaho u itela uri ndi kone u vha na data edzo, uri dzi kone u vha hone nga nḓila yavhuḓi. Dwi fhedzi tshifhinga tshine ndo tshikala dza dovha dza fhedza na zwine nṋe ndi khou kona u zwi swikelela kharali hu khou pfhi ndi ḓo vha ndi khou zwi shumisa kha u ita mushumo online.

MTN ndi yone nethiweke ine i rengisa data dzine dzi a kona u swikelelwa nga vhathu vhoṱhe ngauri mitengo ya hone ndi mitengo ya vhuḓi, i ya badelelea kana i ya swikelelea.

Ndi vhona zwi songo fanela uri data dzi swike na hune nda wana uri dzi a tshinyala ngauri kushumisele kwanga wa ka data ndi kushumisele ho kuḽa kune ku ṱoḓa data dzine dzi fhedza maḓuvha ende ha dza dovha dza tea u vha dzi nnzhi. Zwino dzi tshi tshinyala ndi wana uri tshiṅwe tshifhinga ndi vha ndi songo dzi fhedza, dza tshinyala kana nda wana uri dzo ṱavhanya u fhela dzi saathu tshinyala, zwino data a dzi ngo tea u tshinyala dzi tea u vha data nga dzone dzine dzi sa tshinyale. Zwa thusa uri ri kone u ita tshiṅwe na tshiṅwe nga tshifhinga tshine ri a funa kana nga tshifhinga tshine ra kho kona u swikelela tshone.

Ndi lunzhi nga maanḓa, ndo no renga data lunzhi nga maanḓa lwo kalulesaho. Ndi renga data vhege iṅwe na iṅwe ende fhedziha zwine zwa ṱuṱuwedza uri ndi renge data edzo ndi vha ndi khou ṱuṱuwedzwa nga zwine nda ita online, ndi na mishumo minzhi ine nda i ita online ende ndi vha ndi khou amba na vhathu nga luṱingothendeleki ndi khou shumisa data kha Facebook, kha Whatsapp. Zwino zwi nṱuṱuwedza uri ndi dzule ndi khou renga data uri ndi kone u amba na vhathu, ndi kone u shuma online. Ndi kone u swikelela zwithu zwo fhambananaho, ndi kone u wana na mafhungo online.

Ndi funa u renga phakhethe dza data dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe ngauri ndi data dzine dza kona u fhedza tshifhinga tshilapfhu ende ndi data dzine ndi a kona u ita zwithu zwinzhi nga tshifhinga itsho.

Ndi nethiweke ya Vodacom, ndi hone nethiweke ya ndemesa ine yo fara data dzine dzi khwiṋe ngauri ndi data dzine dzi a kona u shuma nga nḓila yavhuḓi nga nethiweke yavhuḓi. Nda kona u ita zwithu zwo fhambananaho ndi si khou vha na vhuthada na vhuthihi, hu tou bora hone u dzi renga nga uri dzi a ḓura.

Khaedu dzine nda ṱangana nadzo musi ndi tshi renga data kha luṱingothendeleki, ndi khaedu dzine ndi khou wana uri data dzi khou ḓura nga maanḓa kana nethiweke a i shumi zwavhuḓi ya hune nda khou renga hone data kana nda dovha nda wana uri data dzine nda khou tea u dzi renga a si data dzine nṋe ndi a kona u dzi shumisa. Nethiweke yanga a i ntendeli ngauri ndi nethiweke ya fhasi, dzi nyaga nethiweke khulwane ine nṋe founu yanga kana luṱingothendeleki yanga a lu koni u swikelela.

Ee ndo no zwi shumisa dzi promotion na dzi disccount musi ndi tshi renga data kha luṱingothendeleki, zwi thusa uri ndi kone u renga data nga mutengo wa fhasi kana ndi wane ndi khou wana dzi data nga mahala.

Kha ṋetshedzi ya tshumelo ya themamveledziso ngauri ndi yone ine ya shumisea ya nga nḓila yavhuḓi, ndi hone hune nda kona u wana mitengo ya fhasi musi ndi tshi renga data.

Tsha ntsinyusa kana tshine tsha dina ndi tsha uri ndi wane data dzine ndi khou dzi ṱoḓa dzi kha mutengo wa nṱha kana nda wana uri luṱingothendeleki lwanga a lu khou ntendela uri ndi renge data idzo. A thi khou kona u khwaḽifaya kana u swikelela nga ha luṱingothendeleki lwanga uri ndi kone u renga data edzo.

Ndi tshiṱori, u ya nga ha nṋe ndi tshiṱori ngauri tshiṱori ndi tshone tshine ndi sedza tshone uri ndi tshifhio ende tshi khou tambisa hani ende ndi tshiṱoriḓe zwino ndi nga ampba uri ndi tshiṱori.

Poster music wanga kha dzi puḽatifomo dzoṱhe dzine ha vha uri ndi Facebook, puḽatifomo YouTube na Instagram na TikTok ndi fhethu hune ndi nga ya nda poster music uri ndi u swikise kule ende vhevho vhane vha u takalela ndi vhone vhane vha ḓo mpha thikhedzo kha kha zwine nda khou ita sa musi ndi tshi ḓo vha ndi khou gidimisa music muzika wa wa Tshivenḓa.

App ya Facebook, ende ndi sedza ngauri ndi app ine nṋe ndo ḓowela u i shumisa vhutshiloni hanga, ndi i shumisa ḓuvha na ḓuvha ende ndi guda zwithu zwinzhi nda wana zwithu zwinzhi khayo, zwino ndi yone ine ndi nga ri ndi app ya vhutshilo ngori riṋe vhaṅwe ri tshila ngayo uri ri kone u wana mafhungo na zwiṅwe zwine ha vha uri ri nga si kone u zwi wana huṅwe fhethu, zwine ra zwi wana kha Facebook.

Ngoho ndi yo uri yo zwi leludza nga maanḓa uri ndi kone u ṱangana na khonani yanga na muṱa wanga ngauri havha vhathu ndi kone u amba navho navho vha vha muṅwe muvhunduni kana vha khou dzula hune nṋe a thi dzuli hone kana vha khou dzula maseli kha maṅwe mashango, ndi vha ndi kha ḓi kona u wana ndi khou davhidzana navho, ndi khou shumisa henei app ine nda kona u wana mafhungo khayo.

Facebook, Facebook i nthusa vhukuma nga uri ndi puḽatifomo ine ndi kono u wana mafhungo o fhambananaho ane ndi tevhela one ende ndi pfha i tshi nthusa nga maanḓa ngori ndi tshi sedza ndi vhona hu si na huṅwe puḽatifomo ye i tshi nga mpha mafhungo u fana na henei Facebook ine ndi khou i amba ine nda i shumisa. Zwino ndi a i livhuwa nga maanḓa app hei ine i nnḓisela mafhungo o fhambananaho a zwithu zwine nṋe ndi a zwi sedza nga maanḓa, nda kono u ḓivha uri hu itea mini na mafhungo a shango ndi a wana hanengei kana zwine zwa khou itea muvhunduni wa hashu kana hune nṋe nda dzula hone.

Hai, a thi thu vhuya nda dzhia tshifhinga tsha u awela kha nyandadzamafhungo ine nda i shumisa ngauri ndo vhona uri nda dzhia tshifhinga tsha u awela mafhungo ane nda nyaga u a ḓivha ndi nga si tsha kona u a ḓivha kana mafhungo ane nda ṱoḓa u a wana ndi nga si tsha wana nga murahu ha musi ndi tshi ḓo vha ndo awela kha nyandadzamafhungo ine ni ḓo vha ndi tshi khou i shumisa. Zwino ndi vhona hu tshi ḓo vha hu zwithu na ha vha uri a si zwavhuḓi ngori ndi ḓo balelwa u ḓivha zwithu zwine nda kho tea u zwi ḓivha u itela uri ndi kone u bvela phanḓa na vhutshilo hanga, ndi tshi khou kona u ḓivha zwiṅwe zwithu zwine nṋe zwi a nthusa vhutshiloni uri ndi kone u bvela phanḓa.

Ee, yo yo khwinisa vhudavhidzani nga nḓila dzo fhambananaho hune ha vha uri ndi ḓiwana ndi tshi khou kona u amba na khonani kana na vha muṱa wa hashu nga nḓila yo leluwaho yo leluwaho ine nda ḓiwana ndi tshi khou amba navho ndi songo shumisa tshelede nnzhi nga murahu ha musi ndo to renga airtime nda renga data ende fhedziha ya dovha ya leludza nga u ḓiwana ndi khou amba navho nga vidio call, nda amba navho ndi tshi khou vha vhona, nda kona u dovha nda ḓiwana ndi khou amba navho vha henengeyi hune vha vha hone kana vha seli ha mashango zwi tou bva kha vho ri vha vha gai mara nṋe ndi tshi davhidzana navho zwi nga si vhuye zwe fhedza na tshifhinga uri vha vhuise milaedza murahu ngori ndi khou shumisa puḽatifomo heyo ndi ḓi wana ndi tshi khou kona u shumisa nga nḓila ine na milaedza ine nda rumela vhathu ndi i wana nga u ṱavhanya.

Ndi linganyisela tshifhinga ndi tshi sedza data dze nda renga zwi tshi bva kha data dze nda renga ndi ḓo vha ndi khou kona u ḓivha uri ndi tshi shumisa ḓuvha ḽoṱhe ndi ḓo vha ndi khou sedza uri ndi shumisa ḓuvha ḽoṱhe ndi khou amba uri ndi i shumisa nga matsheloni na nga masiari na vhusiku mara kha zwifhinga zwezwi nda sa koni u wana zwine nda khou ṱoḓa ndi ḓo dovha nda sedza uri ndi kho kona u i shumisa matshelo, ende ndi vha ndo kala u ya nga data ndi nga si touri ndo linganyisela tshifhinga tsha uri ndi nga i shumisa tshikhala tshingafhani ngori zwinwe zwithu ndi nga si kone u zwi wana nga tshifhinga tshine ndi ḓo vha ndo kala tshone uri ndi khou i shumisa ngatsho, zwi amba ndi i shumisa ḓuvha ḽoṱhe uri zwoṱhe zwine nda kho ṱoḓa ndi kone u zwi wana nga zwifhinga zwezwo zwine zwa ḓo vha zwo kona u wanala ngazwo.